Mina xipano xi lexi ndzi xi tsakelaka eAfrika-Dzonga ndzi nga kombisa hi xipano xa Orlando Orlando Pirates ndzi nga va byela leswaku mina ndzi sungule ku ku ku ku seketela kumbe ku va museketeli wa wa xipano lexiyana ndz ri na six wa malembe naswona u tsundzuka siku leri a ndzi yi vutisiwa a ku tlanga xipano xa Kaizer Chiefs na xa Orlando Pirates nkarhi wa kona Pirates a ya ha ambala xikipa xa xa xa rihlaza xo basa va ndzi vutisa ku ka leyi na leyi team u favor yihi ndzi ku ndzi kombisa xipano xa xa Orlando Pirates kokwalaho ni leti ni va number one i museketeri loko swi lowukulu swinene wa buckerneer mara sweswi a ndzi tsakanga hi maka ya ku ri coach ya hina a nga le ku endleni swona.

E laha ku swi ta hala ka ka bolo ya ya ya va ya va xisati ya vavasati ina hiswona ya kha ya kula mara loko langutisile sapoti leyi va yi kumaka a yi fani na le ya va ya vavanuna ndzi vona ingaku tekela vavasati a va na vanhu lava va sapotaku hi timali a va talangi naswona mfumo a wu va nyika mali yo hlaya ku swo tala va va va kha va rila nkarhi wun'wani na mali leyi va yi holaka yi va yi ri tsanana ende xi le kutirheni kahle ngopfu xipano lexiya naswona mfumo a wu fane wu endla leswaku League ya vavasati yi va yi ri kona yi tekeriwa enhlokweni na mali leyi winiwaku ku va ku ri mali yo khomeka.

Vana va vanhwanyani va vanhwanyana khale a va tlanga na leswiya swo va kha va yimbelela va fa va endla mitlangu liya ya ya bodu no ka ni nga ta lava ku yin'wana ya mitlangu ya i mitlangu ya kona hi ku eya.

Munhu loyi ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a sungule a cheka xiyimo xa rihanyo ra yena ku ri ri fambise ku yini naswona loko a kha a va a endla vutiolori loyi a swi lava a ze a ti dlaya swi lava a sungula cheka na rihanyo ra yena ku ri tshamise kwini ku ri wa fit-a ku a nga tsutsuma kumbe njhani a sungula a kuma a kuma advise hi xinghezi leswi vitaniwaka advance a vutisa vutisa vuxokoxoko ku ri.

Xana ku tlanga mitlangu ya le hansi na mbuyelo wo biha eka vantshwa ni nga vula leswaku vantshwa va kuma vutivi va va kuma va va va kuma vutivi na ku va va tlanga na vanhu va le va le handle ku kota ku va ku ohoo lawani va inana so va dyondza swin'wana va kuma vutivi byo karhi va gainer vutivi na ku va u kota ku kota ku hambanisa ku loko se va tshika va tlanga va tshama va ra va tshama va ri ready.

Tanihi loko ndzi ri wun'wani wa vugembuli ku na ku tlanga lottery liya national laha munhu a select-aku six wa tinambara mali leyi nga na ku nakona ku tlanga na na le ya bonus u tirhisa seven rhandi fifty kasi ku na leswi swa ti slot leti ti slow machines na swingomani swa kona swi nga tala swi nga tala ku tlula na mpimo va munhu a hleketa ku mani ka sukusela ka twenty cent swinene hlotiwa ti slot machines kasi ku na ku tlanga swa bolo ya milenge ku beja bolo ya milenge laha munhu ha select-aku leyi ku na straight win ya dirowa kumbe leyin'wana ya wina laha hi nga na home na draw na away i swin'wana na ku beja rugby swi tele.

Swi na mbuyelo wukulu swinene munhu u kota ku ku vona ku u na talenta yihi u na vuswikoti eka mitlangu ka ka ntlangu wihi na loko se a kurini swi nga fika swi n'wi swi nga n'wi fikisa a kule swinene a nga ti kuma a laha a yi ehandle a ya tlanga ntlangu lowu a wu rhandzaka va n'wi select-a hikuva a kote ku kuma ku tiva ku i na vutivi ngopfu ka ntlangu wihi swikolo swi kahle ku ri etikweni va ku ri na mitlangu hinkwayo ku hlengeletiwa rugby hi ku vanhu hi na hi na vutivi bya ku hambanahambana titalenta to hambanahambana vuswikoti bya ku hambanahambana.

Mintlangu leyi ndz yi vonaka ku ri yo aka eka vana leswaku yi lava vana va tirhisa miehleketo yi fana na ti na ti game to fana na na le ya chess chess yi lava ku munhu a hleketa la ta endla next move ya yena a tirhisa miehleketo ya yena yin'wana hi mitlangu leyi nga kahle ka vana i mitlangu leyi ya maths puzzle solving laha n'wana a tirhisa naswona a tirhanaka na tinhlayo a kha hlamusela a hlamusetiwa a kha a solver solver a kha n'wi kombisa ku two three times xikombiso three times manimani yi hi nyika manimani a kha hlaya laya swi endla swi n'wi train na ku hleketelelana ku wa.

A xikolweni hala ndzi dyondza kona ku na mitlangu ya ya bolo ya milenge laha ku mbalaka xikhindhi buku inkomu na ti cocks na masokisi na xikipa ivi hala tlhelo ku tlhela ku va na ya vavasati leyi vitaniwaka net ball laha ku tirhisiwaka mavoko ku posa na ku endla yini ivi yin'wani ntlangu lowu endliwaka ntlangu wa ku tsutsuma la ku phikizaniwaku va hi lava ku phikizaniwaka hi ku tsutsuma number one va teka number one number two.

Mina a ndzi ta ti tirhisa hi ndlela leyiwani a ndzi ta n'wi fonela ndzi n'wi byela ku u vula u vulavula na manemane wale kwinikwini naswona timinete leti nga na tona ko va nthlanu wa timinete ntsena a ndzi lava ku tiva leswaku yena i ncini xi nga endla leswaku a rhandza bolo ya milenge naswona e role model ya yena i mani a naswona loko a heta career ya yena ya ntirho wa yena wa football u tibyele yini u tibyele ku endla yini evuton'wini wa swi lava ku va coach ke kumbe a nga swi lavi.

Loko munhu loyiwani a lava ku ehlisa mafurha ndzi nga n'wi byela leswaku a landzeleli swiletelo leswiwani loko a gym-a a gym swa so so na swakudya a dyi swa so so.

Emugangeni wa ka hina a ku ri na project leyi vakhegula a va tlanga na vakhegula va ka va ka Mahonisi a ku ri kahle swinene a ku tele. Project leyiwani a yi sungule hi hi one laha vakhegula a va ri karhi va ra bolo a swi tisi ntsako swinene emugangeni tanihiloko vakhegula va kha va endla vu vutiolori kwala ka Mdavula.

Hi byihi vuvekisi lebyi lavekaka eka switirhisiwa, thekinoloji na vuhlayiseki ku rhurhela swi swiendlakalo swa mitlangu na timovha ta rivilo ra le henhla? A ni va mbala tigondolo va mbala na mpahla ya kona.

swihangalasamahungu social media yi kahle na yona na thelevhixini yi kahle na yona.

Hi swona hi mhaka ku hinkwenu a hi nge nyikiwi ku fana wun'wana swa tidyondzo swi n'wi fambela kahle kati wun'wana i na talenta loko swi ta eka timhaka ta ta swa mitlangu ku fana na bolo ya milenge.

I fa a xavisa swilo leswi nga na quality naswona loko swi tekiwi swinepe like a swi fanisa eka inthanete swo tanihiloko va tirhisa inthanete a tirhisa social media ku fana na Facebook ku navetisa i fane swi swa yena swi va swi basile swi koka rinoko na ntsengo wa kona wu nga vi lowo chavisa.

Nkarhi wun'wani swa pfuneta eka nkarhi wa sweswiwa nkarhi wun'wani a ndzi voni swi pfuna ngopfu mhaka ku varhangeri hi vona va endlaka swilo swi nga fambi hi ndlela leyinene.

Nkoka wa xikolo ku va swi endla mitlangu ya inani i mhaka ku va vana va kota ku endla vutiolori na ku kuma titalenta leti van'wani vana va nga na tona hikuva exikolweni xikolo xi va nyika xiphemu xa ku va nghenelela eka ntlangu lowani naswona n'wana loko a nghenelela i ta kota ku ho eka ntlangu lowuwani na wu kota ivi a kota ku hundzela mahlweni xi n'wi pfuna.

Yi pfuna hi ndlela leyi loko va kha va va raha ku ku fana na na na na ntlangu wa wa milenge vana loko va kha va raha va ta kota ku ku va kha va hungasa swin'we va kha va va hleka va va va vulavula swin'we swi fana na ku ni phasi bolo swi ta endla ku va inana va vitana hi mavito swi endla na vuxaka na vunghana.

Ya vanhu va hambanini van'wani loko va ya vo mitlangu va ya va ri na swo nwa ku fana na byalwa. Wo fana na mina mina loko no ya ti yela ntlangwini hambi no ka ni nga nwi nchumu a swi nge ni susi nchumu se van'wani va swa va nyanyula loko a ri na byalwa kwala kusuhi na yena.

Mabindzu yo tala ya ya ya laha Afrika -Dzonga ya vuyeriwa hi ku vanhu va le handle loko va tini va ta lava ku xava lava xavaka eka vanhu lava vaku va ri na mabindzu mabindzu ya vona ya kula.

Mintlhontlho ku fambisa ku cincana ka mindhavuko na ku vuyeriwa eka vaaki. Mintlhontlho yi va yi nga talanga ngopfu mara yi kona.

Hi byeli swikongomelo swa ti-campaign ta swa dyondzo ta mitlangu. Swikongomelo ku va ku lemukisa vanhu leswi nga ta humelela naswona i ku tiyisisa mhaka ku leswaku mitlangu leyiwani yi ta humelela.

Loko vantshwa va nghenelela eka pfhumba ra kumbe eka swa mitlangu swi va pfuna rihanyo ra vona ri va lerinene leswaku va hambana na swo biha loko va kha va vantshwa va va hungasa hi ku titlangela swo fana na bolo swi va endla ku va hambana swo tala na ku yiva na miehleketo yi va kahle.

Mitlangu yi mitlangu yi va dyondzisa njhani vana va xikolo mhaka yo tiyisela no ti nyiketela? Hikuva loko u lava ku team ya wena yi wina i faneke ku tirha hi matimba naswona mi khomana mi va xilo xin'we. Yi va pfuna hi ndlela yaleyo hi ku a ntlangwini loko mi lava ku wina mi fe mi tirha swinene mi nga chavi.

Loko ku sunguriwa ku sunguriwa swirhapa exikolweni ko fanele ku dyondzisiwa hi ta vurimi, hi yona point leyi ni nga yi vulaka vana va fanele ku dyondzisiwa hi vurimi na ku hlayisa ndhawu na loko swin'wana swi va ku ri ya basisiwa ndhawu ya vurimi naswona ya tlhogomeriwa.

Vantshwa nseketelo lowuwani va nga wu kuma hi loko eka mitlangu leyi va va ku va yi nghenelelini ku va ku ri na ri ku ri karhi ku ri na ti-sponsors, vanhu lava hlengelaku mali leswaku ku pfuna vana va kota ku ya mahlweni no tlanga mitlangu leyi naswona ku hamba ku va na.

Nkatanga swi pfuna hi laha tanihi vantshwa hi kotaku ku dyondza leswaku tanga i xilo xa nkoka swinene naswona loko hi munhu a pfuneta vakokwani i va i va a ri karhi a dyondza swin'wani leswi nga ta n'wi pfuna.

Caster Semenya u kotile ku fika eka xiyimo lexiwani hikuva a ri na vanhu lava a train-aka na vona naswona hikwalaho a va a a ri na ti-sponsors to fana na Nike, naswona Caster Semenya i munhu wo tirha hi ku tiyimisela na ku titshemba swinene hi swin'wana swa leswi nga n'wi pfuna ku va a ri na na coach, munhu loyi a n'wi train-aka a tirha hi matimba.

ku va mateki ya boha hi siku ra mitlangu i ku va mitlangu yo tala yi tirhiseriwa mateki naswona loko munhu a mbarile mateki swi va swi fanerile ka mitlangu hikuva mateki ma comfortable a ma tiki a ma tiki emilengeni, munhu u kota ku ku phefoma kahle na ku va a hlayisekile swinene.

Eka vatswari mi rambiwile namunthla leswaku ndzi ta mi tsundzuxa hikwalaho ka ka mhaka ya mitlangu, ndzi lava ku mi tsundzuxa leswaku swi na nkoka ku va vana va n'wina va nghenelela eka swa mitlangu hikuva swi ta va pfunapfuna ngopfu na hala ka rihanyo ra miehleketo hikuva vana va ta va va kha va endla vutiolori kwala xikolweni leswi nga ta va pfuna ku miehleketo ya vona yi tshama yi ri leyinene ya kahle na ku hleketa swi swa kahle.

Loko a ri mina leyi ndzi nga yi hlamula hi ndlela leyiwani, a ndzi ta swi endla leswaku ndzi hundzula ntirho lowu ni ya ka lowu wo ti tsakisa hikuva rihanyo ra mina ri na nkoka naswona ku ku tsaka ka mina swi na nkoka swi na mbuyelo wa kahle eka miri wa mina.

Ndzi vona swi ri swa ndzi vona swi ri swa swa nkoka ku avanyisa nkarhi wa mina na nkarhi wa vutihlamuleri hikuva swi ni endla leswaku ni kota ku hambanisa.

ndzi nga yi tsakela mara ndzi tsakela ngopfu ntirho wo ti hungasa ni ri na vanghana hi ku loko ndzi hlangane na vanghana hinkwenu mihleketo ya hina ha kota ku yi hlanganisa hi endla xilo xa kahle na ku share-ra ti-ideas hi pfunana hi mihleketo, hi swn'wana swa nkoka leswi ni nga swi vulaka.

xinavetiso lexiwani ndzi nga xi endla eka social media ndzi nga tirhisa Facebook kumbe TikTok ndzi ta ndzi ndzi ta tivisa valandzeri hi ndlela leyi khomekaka swinene.